Ke ne ke thabile haholo ha ne ke le ka hara yona, hobane ke ile ka kgona bo ho ntshang metsi, ke sebedisa toilet ha ke le ka hara yona, ka sheba television-e , ba mfa dijo ene le nthwe ngwe e ke e ratileng hape ke hore e ne e etsa ka potlako.

Ke hopola ke tsamaya le abuti wa ka, re ya gauteng ho no hole monate haholo, hobane abuti waka o ne a kganna hantle, a sa tata, ebile a sa tsamaye butle. Tseleng re jele KFC, e ne re e rekile ha re ne re tloha , moo re ileng ra ema teng, re ile ra ema kroonstaad a feela, re batla ho ntsha metsi, yaba re kgutlela tseleng hape, ho no le monate haholo.

Taba ena ha se taba e ka lokang ha bonolo , empa hee ho ka nkuwa matsapa , moo eleng hore puisano e bulehileng, le e hlomphang, e ka bitswa moo eleng hore mmuso o ka bitswa boemedi ba mahlakore ba bobedi, ho buisana ka ditletlebo le di tharollo.

Leeto la ka la first class, ne di tletse boiketlo, ditulo tse phuthulohileng, dijo tse monate le tshebeletso e ntle haholo . Ke ile ka ikutlwa ke le motlotlo hobane ke ne ke na le kamore ya ka e private. Ke na le setulo sa ka, se e leng hore ke sa ka feela, ke hore ke dutse hamonate, ke kgona le ho otlolla maoto. Ba na ba fana le ka dijo tse sa feleng tse unlimited.

Ee, nna ke bona ba sireletsehile , ke bona ebile le di-lane tsa bone di lekane. Empa hee, dinako tse ding ke bona ba e leng hore ba ikenya tseleng. Ebe moo eleng hore e tlo etsa diphoso, moo eleng hore ba le di-accident-e.

Kgotso mookamedi ke ne ke kalama taxi hona tjena, ke re ke ya mosebetsing, jwale hee, ke fihla ditekesing moo, ke bona hore ba entse strike, jwale hee, hake batle le hore ke lemala, kapa ho be le nthwe etsahalang ho nna . Mme ke nahanile hore ke kgutlele hae, ke tla sebeletsa hae, tsatsing lena ha ke tlo kgona ho fihla.

Ha ke hloka leeto le lekgutshwane, ka bese ke sena tjhelete, ke kopa thuso ho motswallle kapa lelapeng , kapa ke kopa ho adima tjhelete hanyane. Hape ke ka tsamaya ka maoto, haebe sebaka se le haufinyana, ebile ho bolokehile.

Kgotso ntate wa ka , ntate wa ka, re ne re tloha gauteng, mme re tseleng e yang kapa , jwale hee, re lahlehile ene ha re tsela e hantle moo eleng hore ne re tsamaya ho yona. Ke ne ke kopa hore o supise hantle, hore re kgone ho fihla moo leetong la rona, e sale nako, ke ya leboha.

Ke ka etsa bo nnete ba hore ke ba hopotsa ka taba ya hore di-taxi driver tsona ha di-strike-r, ha ba re hopole, ha ba re kenye mehopolong ya bona, mme ke ba hopotse hape hore e tlaba nako ya rona hore re iphethetse.

Kgotso ntate wa ka, ke ya bona hore le se le nyolositse ticket-e hore ebe mashome a robong, jwale hee, ke ne ke batla ho botsa hore ha le etsa jwalo le ne le nahana hore tjhelete e re tla e fumana kae, hobane tjhelete e re sebedisang beseng e ngata haholo. Ebile ya re lematsa le ho re lematsa diphokothong, ke kopa taba ena le shebisiseng hantle bo ntate.

Aa nna ke nahana taba ena, ke taba e leng hore ha ena kelello haholo , hobane bonneteng hase ntho e leng, hore e ka kgonahala eo.

Taba ena e etsuwa ke hore batho ba ditekesi, ke bona ba eleng hore ba iphile kgwebo eo , mme ke bona e se na kelello yona ntho eo, hohang.

Terene e kalamuwa seteisheneng sa teng , e kalamuwa jwalo ka ha o kalama bese, la leka le batho bao tsamayang le bone . Hore na nka nako e kae ho tswa feela hore o ya kae, haeba o tlo ho bloemfontein o ya gauteng, e nka dihora tse leshome . Ke se ke ile ka e kalama, ke kalame hangata ho tloha ke le monyane, ntse ke le ngwana, ke qetetse ho e kalama 2013.

Aai nna nka mo tlohella feela , hobane ho tlabe ho se na thuso wa hore ke bue, kapa ke leke ho etsa eng kapa eng , ka ha ke ya tseba hore e tlo tla e sa feel-i hantle.

Ha ke fihla di-office-ing, ke tlo tla ke tletleba ka taba ya hore ntho e batho bana ba e etsang, ha e molaong, mme hee , ba kgutlise tjhelete e leng hore nkgono a e patetse, e leng hore e extra. Ka ha nkgoni o tlameha a patale tjhelete, e leng hore bo nkgono ba e patala, eseng tjhelete e leng hore e patalwa ke citizen enngwe le enngwe.

Ke ka bula go fund me , kapa donation fund, moo eleng hore batho ba eleng hore ba donate, ditjhelete tsa bona tse di kenang moo. Ke tsona tse tla thusa batho bana hore ba fihle moo ba batlang ho fihla teng.

Tjhee, sekepe ha ke siuwe ke se kalame, hobane ke tshaba metsi , mme hee, ha ke na experience ya ntho eo.

Nakong ya mariha hobane nakong ya mariha batho haba rate ho tsekela ba tsamaya, tsamaya hohle ba rata ho dula hae, mme sena se tla fokotsa sephethephethe.